Into eqala ithi qatha engqondweni yam kukuba ndizibuze kutheni le nto enomdla wovavanyela ingculaza. Okwesibini, kutheni eye wathemba mna. Omnye umbuzo wesithathu kukuba, xa ngaba ezi iziphumo ziphuma zisithi positive, zisithi uchaphazelekile yile ntsholongwane, uzayithatha njani yonke le nto. Uzawukwazi ukumelana neziphumo, kwaye ayisebenzise i-treatment azobe eyifumana emkhuselayo ukuba ize ingandi le ntsholongwane emzimbeni? Kodwa kuyo yonke loo mibuzo okubalalekileyo kukuba njengoba eye wandithemba ukuba ndimkhaphe, mna xa ethe wasivula isifuba, wandixelela iziphumo ukuba zithi uchaphazelekile, luxanduva lwam ukuba ndimthuthuzele ndimenze aqine, akwazi ukukhuseleka. Azikhusele, akhusele nabamngqongileyo.

Ndicinga ukuba baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe nangona nje urhulumente kusafuneka enze lukhulu uqinisekisa uba bakhuselekile emaphandleni kuba urhulumente uyawenza unako nako ngakumbi kwicala lokuba abanikeze imali yenkamnkam barhole ukuze bakwazi uzinakekela ebudaleni babo. Kodwa ukhuseleko yeyona nto ixhalabisayo ngakumbi emaphandleni kuba uye ufumanise uba nee-police stations zikude, amaziko akude. Ngelinye ixesha nale mali yeenkamnkam ayikwazi ukubanceda bakwazi ukusondela kwiinkonzo zezempilo bakwazi ukuncedakala. Kwaye nakuzo ezi nkonzo zempilo, xa bethe bafika uye ufumaniseke ukuba abahoywa kuqala ngokufanelekileyo njengabantu abadala abangakwazi ukuzimela nokuzenzela izinto ngokukhawuleza. So, uba urhulumente angajonga nje loo micelimngeni noko noko noko noko kungafane ndithi, usebenze kakhulu urhulumente.

Yheyi, yheyi, yheyi, yheyi, yhe wena, yheyi! Uyabuqonda ubungozi bale nto uyenzayo ukuba ufaka umntana emngciphekweni, lo ulapha kuwe? Ufuna uthi ngoku umntana akhange azalwe eyile nto ifunekayo, ube uyenze ngokwakho? Uzahamba ube uthetha izizathu ezingavakaliyo, ube uviniviniza izizathu ezingavakaliyo apha. Hamba yiya eklinikhi uyonceda umntana lo, nawe uncedakale! Awuyazi uba umntana uyawuba semngciphekweni, nawe ube semngciphekweni? Hayi maan, hayi hayi, suyenza le nto uyenzayo.

Ilula kakhulu le into, ilula kakhulu. Xa ndimbona ugogo amayeza wakhe akawathathi ngexesha, ndisondela kugogo ndifunda amayeza la ngokomyalelo kagqirha okanye waseklinikhi ukuba athini amaxesha, emveni koko ndiseta i-alarm kweyam ifowuni. Xa kufika ixesha lokusela amayeza okanye iipilisi zikagogo, ndithatha iipilisi namanzi ndithi, gogo thatha. Ndijonge elithi funeka atye oknaye ndijonge ngokuba funeka etyile okanye funeka etheni ngokokumbhalo kagqirha okanye wamayeza ndilandele loo miqathango, emveni koko ugogo asele amayeza. Kodwa into enceda kakhulu yi-alarm, yi-alarm. Ndisete i-alarm kweyam ifowuni uba elinye iyeza ulisela ngexesha elithile okanye emveni kwamaxesha athile, ilula. Ibe lula ngolo hlobo.

sebenza, ewe, ayasebenza. Ndicinga njalo ngoba kaloku la mayeza eenyanga esintu asingomayeza kuthiwe akhiwe emoyeni okanye nje ngamayeza omlingo. Isinintsi sawo la mayeza ziingcambu ezi zikhiwe phantsi emhlabeni, ezi kwezi kwezi ndawo, kwezi famasi okanye koogqirha baye baziprowusese ezifektri, bazifake bazidibanise neekhemikhali ezithile, bazifake kwezi pilisi siziselayo, kwezi de sizifumana kwezi kwiiklinikhi nezibhedlele. Koko ke bona iinyanga ezi namaxhwele ziyithatha ingcambu injalo, isuka ngqo emhlabeni bayigximfe bakunike uba bakuncede, iphile loo ngxaki unayo. Koko ke ndithi angasetyenziswa ndiyawaxhasa into yoba angasetyenziswa la la la la mayeza weenyanga, ayanceda.